Ke nahana mabapi hore data e fela ka speed. Ke ka lebaka la hore ha motho a dula a light-ile data ya hae ho na le ntho e bitswang ke yona e jang data ka pele mme motho a ba sa le e lemohe hore o ntsha light-ile data kapa o tlameha atime nthweo founong ya hae. So mabapi a ke ona a etsang hore data e fele ka pele. Mme kopong hoba khampaning ba data ke hore ba timele bareki ba bona seo ha ba ba fa data.

Leshala la router ha le tshwane le leshala la fonofono mme ke a mang mabaka a etsang hore leshala lena le shwe ka pele. Tharollo mabapi le sena ke hore motho a iphumanele ntho e bitswang power bank eo e tla a etsang hore leshala la hae le dule nako e telele maetong. Ke nahana ke yona e ngwe e tlo tharolla bothata bonana ha motho a tsamaya nako e telele.

Mabaka a hore motho a sebedise di-node tse ding ke hore a kgone ho connect-a fonofonong mme ka tsela eo o tla kgona ho thola marangrang a mang ka sehlopha a tla kgonang ho etsa a sebedise.

Mathata a network a bakuwa ke mabaka a hore ha motho a tsamaya a ya polekeng e ntjha kapa a tloha mahaeng a ya ditoropong kapa a tloha toropong a ya mahaeng ke tse ding tsa mabaka a etsang hore motho a thole mathata hangata a ho re network e tshware hanyane e be tlohella. Bothata bona na ke bohle ya network-eng e le hore motho wa e sebedisa hangata.

Seyalemoya se la nthusa ka tsela ya hore ke kgone ho utlwela hore na di-application tsa sekolo di kwala neng hape di bulwa neng mme ka tsela eo ke la kgona hore ke sebedise nako ya ka ka bohlwahlwa ke kgone ho apply-a sekolo ka nako. Ke ka moo e tla kgonang ho thola sekolo ka lebaka la seyalemoya le ditaba tse.

Nka mo eletsa pele ke mo jwentsha mabaka ao le ho reng a tla molemohisa hore ho ba sebini ka nako tse ding ho ha o tsamaye ka mokgo o batlang ka teng, mme ho na le mathata a hlahang tseleng eo ya ho ba sebini hobane ka nako sekolo se bohlokwa se kgona ho fa mangolo a ho reng ke hao na le mabitso a hao hape a tlo kgona ho fa mosebetsi o batlang mme ho ba sebini a tla ho tlaba mathata ao re ho kgone ho thola dikonteraka tse leng hore di tlo kgona ho tswellisa pele ho ba sebini seo sehlwahlwa.

Tse ding tsa mabaka tse etsang hore di-video tse jwalo di hlahe o sa lebellwa di bakuwa ke ntho e bitswang goal nthweo. Hona matla hore na ho hlaha di-video tse jwang, mme ka hoo ke ka moo ho hlaha video tse nyontshang o sa di lebella hobane di itlhahela fela. Ha o no tseba la ho re o shebelletse di-video tse jwang o shebile lebala Ke a mang a mabaka a etsang hore ha o le di-platform-ong kapa tsona di website tse bitswang Facebook o shebelletse di-video kapa ka di-smart TV o kgone ho bona ntho engwe le ngwe hle.

Mabaka a behang moo hore di fele ka morao hore ke hobane nthwe mono mo a yang o lo reka dijo, o na le nako e itseng hore a sebedise data ya bona kapa yona hotspot, e ba o fang yona mahala, o ntso re ha o ntso emetse dijo tsa hao.

Hore taba e tje e lokisehe tharollo ke hore ke rekele malome album e ntjha e tshwanang le yona eo e tjheleng, mme ka tsela ena ke bona ke yona tharollo ya hore malome a mpe a thabe hape hobane o na halefile haholo a lahlehetswe ke seo a se ratang. Ho reka album e tshwanang le yona yeo, ke yona lebaka leo ke nahanang hore le tla thabisa malome hape.